Kungafanele uma kungathiwa ngiyashada, kungafanele ukuthi ngihambe mina ngiye la kumshwalense wami, ngiyosho ukuthi sengishadile bengisacela ukuthi ngizo-add-a lo muntu engishade naye. Uma ngithola ingane nengane nayo kuyomele ukuthi ngenze njalo ngihambe ngiyoyi-add-a, ngiyoyifaka kwi-policy noma kumshwalensi wami ukuze nayo izoba, izokhaveka. Uma kwenzeka ezinye izinto ikwazi ukuthola usizo.

Uma uthatha umshwalense kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi uyaqikelela ukuthi uyawukhokha umshwayilense. Khona uzokwazi ukuthi noma ukhona othandiweyo wakho esendlula emhlabeni kodwa ube wazi ukuthi yonke into ibhekelekekile. Akukho okuzodinga ukuthi uze uhambe uye komashonisa uyoboleka iy'mali ukuze uzongcwaba othandiweyo wakho. Umshwalense uyasiza kakhulu.

Mina angeke ngayithatha. Angeke ngayithatha into engenasidingo, into ezoba nomthelela omubi. Ekugcineni ngizogcina ngingabonanga nokuthi leyo mali ngiyenzeni ngoba bengiyithathele vele into engenasidingo. So, ibhenki nje ngingalitshela ukuthi cha ngiyabonga akukho lapha engingayisebenzisa khona noma engidingela khona imali kodwa ngiyathemba ukuthi mhla ngiyidinga ngokwazi ukuthi ngisizakale futhi.

Hhayi, ngake ngake ngali-aplayela impela ikhadi, i-akhawunti ngayivula. Hhayi, koda nje ngabona impela ukuthi ngeke ngay'faka obishini. Ngabona nje ukuthi cha ngay'faka obishini shame ngay'sola, angiyicabangi nje. Sengayikhokha nje ngayiqeda, angiyicabangi nje i-akhawunti.

Khona impela iy'nkampani ey'bhekelelayo ngosizo lezempilo. Oma-therapist-i, odokotela bengqondo. Kube odokotela be-counselling, ukulashwa komqondo hlampe uma uthola ukuthi uhlukumezekile nje bekululeke kangcono. Nawe uma ubona ngathi ekhanda awusathathi kahle bakhona odokotela bengqondo. Uma ungakwazi ukuhamba akhona ama-physiotherapist abantu abakusizayo ukuthi ulule imisipha yakho uzokwazi ukuthi uphinde uhambe-ke futhi.